Ngingatjho kubonyana ubujamo eenteyitjhini zeentimela lapho kungabantu abathengisako ngaphandle khulu ngonobangela wokobanyana abantu abanengi baberegisa isitimela ngonobangela wokobanyana sitjhiphe khulu. UIngafumaniseka kobonyana umuntu isitimela la simsusa khona, simusa khona, simbiza imali engange-six rand namkha i-seven rand begodu kwenzeka kobanyana abantu abanengi bayagibela lapho ngokobanyana imali yakhona iphasi khulu ene nabantu abathengisako bayathola imali ngonobangela wokobanyana kunabantu abanengi khulu abagibela isitimela.

Ngingathi ingozi ezenza nofana ezibangela amalwele ebangelwa ukugcwala khulu abantu ngeentimeleni kukobanyana kunobulelesi khulu begodu ungafumaniseko bonyana omunye ulimele ende unentumbantonga. Ufumaniseka bonyana omunye sekukudala alimala watjha, umthinthe ngephutha ngonobangela wokobanyana nilwela ukungena phakathi ngesitimeleni. Uyakwazi ukufumana ubulwelwe obufana njengentumbantonga ingombana kuthinthene iingazi begodu kuthintheke la avuleke khona, alimale khona begodu ubulelesi bugcwele khulu khonapho.

Ukuthengisa eentetjhinini zeentimela kusiza imindeni eminengi khulu ngonobangela wokobanyana imisebenzi akusiyinto etholakala ngaleyondlela khona la eSewula Afrika. Ufumaniseka kobonyana abanye babantu abathengisa khona ngeentimeleni babeka ukudla phezu kwetafula ngemali yona le abayithengisako ngeentimeleni la kugibela khona abantu begodu ngingatjho kobanyana kwenza abantu kobanyana nabo abathenga kubathengi labo, bakwazi ukwenza izinto zabo msinya ngonobangela wokobanyana ufumaniseka bonyana umuntu ubuya emberegweni udiniwe, makathenga lapho uyazi kobanyana angekhe aye ngeentolo, ayokuthenga into afuna ukuyithenga, angakwazi ukuyithenga la ahlika khona namkha agibela khona.

Iye, isitimela sitjhayelwa njengekoloyi. Isitimela sikhamba esiporweni sakhona begodu isitimela into engiyithandako ngayo ukobanyana sikhamba sona sodwa khonapho, angekhe uthole kobonyana kukhamba itregere khonapho, kukhamba iimodere, kukhamba isikebhe khonapho, kusisitimela sodwa esikhamba khonapho begodu into engiyithanda ngesitimela ukobonyana basibeka sisodwa endaweni yaso sisodwa, awutholi ngaleyondlela kobanyana umuntu uthole namkha ingozi khona ngaphandle komuntu ofuna ukuzibulala, aziphosele kiso. Isitimela asitjhayelwa njengekoloyi, ngingatjho kobanyana asinaso isidrayivelo njengekoloyi.

Ngingaze ngihlathulule amanga namkha ngikhulume amanga, nangingathi umsebenzi wegezi esiporweni sesitimela yini, nokho angifuni ukuqamba amanga angazi kobonyana umsebenzi wegezi esiporeni sesitimela khuyini. Ingombana azange epilweni ngaze ngangenelela ngaleyondlela, ngaze ngafunisisa, ngaze ngabuzisa kobonyana igezi ingabe iyaberega esiporeni sesitimela na. Ngiyaqala be ngiyathoma ukuzwa kobonyana igezi iyaberega esiporweni sesitimela.

Alikho iqhinga namkha ayikho into ekumudere abotishera bafundise abafundi indlela yokonga ipetroli. Ingombana uma kwenzeka bonyana bafundisa indlela yokonga ipetroli bangagqina sele beba iimodere zangemakhabo, wenzele kobonyana abafundi bafuna ukwenza namkha bafuna ukubona into ebabafundisa yona kobonyana iyenzeka na. Ingombana lokha mawufuna ukonga ipetroli idingeka kuphi emoderweni, kudingeka ube nemodere into mudere babafundise yona yinto yesikolo, yepetroli akusi yinto yabo ngiyayala akumuderanga abotishera bafundise abafundi ngokonga ipetroli.

Ukuba semthethweni kweemodere namkha kwekoloyi endleleni kubonakala ngokobonyana, ikoloyi mudere ibe nesithonjana esirondana esinqani phambili efasdereni sekoloyi ngeqadi esandleni sokwesinqele, kakhulukazi basibeka esandleni sesinqele. Leso stenjana esinqanqani esirondana yiso esikhulumako kobonyana ikoloyi inelungelo lokuba sendleleni, ingombana uma kwenzeka kobonyana istenjana leso esincancani siyaphela isikhathi sayo kobonyana ikoloyi ibe sendleleni kumudere ivuselelwe, kukhanjwe kuye la kuvuselela khona iintentjana zeenkoloyi zivuselele kobonyana ikoloyi iqhubeke ibe khona sendleleni.